Into engasiza ukuthi isikole senze izibonelo noma imzekelo yokufunda ngaphansi kwengcindezi noma ngaphansi kwale zifo zokukhathazeka. Beveze ukuthi ayibi bikho imiphumela emihle ayikho futhi nempumelelo uma ucindezekile noma ufunda ukhathazekile. Leyo ndlela iyona ezokwenza abafundi ukuthi besukume bethole usizo uma becindezelekile noma bekhathazekile.

Isikole yiso kanye ekumele sifundise abafundi ngokubaluleka kokuhlela umndeni njengoba sazi ukuthi abafundi bachitha isikhathi eside nothisha ukudlula abazali babo emakhaya. Okusho ukuthi yibo othisha okumele kube wumgomo noma kube umsebenzi wabo ukufundisa abafundi ngokuvikela nemizimba yabo uma beya ocansini nokubaluleka kokungayi ocansini iminyaka ingakahlangani.

Intuthuko ingalethwa ukulungiswa kwemigwaqo, ukuze izithuthi kube lula zifinyelele ezigulini ezisemaphandleni.

Kubalulekile ukusebenzisa umuthi owuthole ekhemisi noma emtholampilo, ngoba wona uthembekile futhi udlule ezandleni zochwepheshe abahlola imithi ukuba ivumelekile noma iphephile yini ukuthi ingasetshenziswa.

Ukushoda kwamanesi emtholampilo kungenza abantu begcine bengalutholanga usizo lokuhlela umndeni ngoba abasebenzi basemtholampilo bengenele. Uma eyedwa ngeke ekwazi ukumelana nomphakathi wonke, okuzogcina kwenza izinga labantu abathola usizo ngohlelo lomndeni liba lincane. Uhulumeni ngingathi engazama ukuqasha abantu abaningi abazoletha usizo emphakathini.

Ngicabanga ukuthi kungangcono kakhulu ngoba abalaphi bendabuko yibona abasondele kakhulu emphakathini, ibona abazi kakhulu abantu abaphila nabo emphakathini. Mase kuthi odokotela bona bengasizana kakhulu nabalaphi bendabuko ngoba bengaqaphelela ukuhlolwa kwemithi ngaphambi kokuba esebenziswe, behlola ukuphepha kwayo ukuthi ngabe iphephe ngokwanele yini ukuthi ingasiza abantu.

Izinzuzo ngokusebenzisa amakhambi ukuthi maningi amathuba wokuthi uphele umkhuhlane, kodwa ubungozi ukuthi usuke ungazi ukuthi aphephe kangakanani emzimbeni ngoba akekho umuntu osuke ewahlolile.

Into engasiza ukuthi othisha befundise izingane ukubaluleka kokudla ukudla okulinganiselayo, nokuveza ukubaluleka kwemifino emzimbeni yomuntu.

Kubalulekile ukuthi izikole zifundise ngesikhathi sokufunda zifundise mayelana ngosizo lokuqala nangosizo oluphuthumayo, ukuthi zonke izifundo zosuku kube khona isikhathi lapho kuzokhulunywa khona ngokubaluleka kosizo lokuqala.

Kubalulekile mngani wami ukusebenzisa imikhiqizo egunyaziwe futhi ehloliwe, ngoba uma usebenzisa imikhiqizo engahloliwe, lokho kungakwenza ube nezifo ezingavuka emva kokuyisebenzisa leyo mikhiqizo.

Uma bengingakwazi ukuklama uhlelo olusha lwemfundo mayelana nokusoka, ngingaluhlanganisa nezimfundo zesayensi ukuze abafundi bezolithola kalula ulwazi mayelana ngokubaluleka kokusoka, futhi ngibagqugqumezele ukuthi ukusoka kuvikela kuziphi izifo futhi kwehlisa amathuba amangakanani okuthola ngisho isifo isandulela ngculaza.

Ngeke kube icebo elihle ngoba imithi esetshenziswa emtholampilo kumele kube yimithi edlulile ekuhlolweni futhi egunyaziwe ukuba ingasebenza kubantu. Kanti le yendabuko ayikaze ihlolwe ndawo futhi ayigunyaziwe ukuba ingasetshenziswa ngabantu.

Uhulumeni kumele asebenzise izinkundla zokuxhumana kanye nomabonakude ukudlulisa umlayezo. Ngoba sonke siyazi esikhathini samanje izinkundla zokuxhumana iyona ndawo ehamba phambili ekudluliseni umyalezo, kanye nomabonakude iyona ndawo elula kakhulu ukudlulisa kuyo umlayezo ngoba abantu iyona ndawo abathola khona imiyalezo ebalulekile.

Into ebalulekile ukuthi uhulumeni noma umnyango wezempilo uqale ubukisise izimo zasemaphandleni ngoba kubukeka ngathi abathathwa phezulu abantu basemaphandleni. Ngisho intuthuko ifika ekugcineni kubona, okwenza ukuthi ngisho emitholampilo yakhona ufice kune nesi elilodwa elisiza umphakathi wonke. Yikho bengakwazi ngisho ukubalethela izihlalo zabakhubazekile ney'nsiza kuza noma izifo zokufakelwa yingoba abayithathi phezulu indaba yasemaphandleni, okuyinto embi kakhulu.

Bengingazama ukuthi kuvalwe izikhumulo zezindiza lapho khona uma kukhona oke waphuma ngaphandle kwezwe, kube ukuthi akangeni ngapha ezweni lethu engadlulanga ekuhlolweni, ngoba naso lesi sifo safika ngakho lokho kukhona abantu abasuka kwamanye amazwe bangena ngaphakathi bengahloliwe, sasabalala kanjalo. Mina ngingasenqanda kwakhona ekuqaleni ukuba ngivale izikhumulo zezindiza ukuze singasabalali uma sekhona onaso-ke ilapho-ke sesingamthatha siyombeka endaweni yakhe eyedwa alashwe aze asinde, mase eyabuya emphakathini wethu.

Uma siphila emiphakathini kumele siqaphele izinto ezinhle ey'vele zifike nje mahhala zibe zingakasuki kuhulumeni ngoba abanye abantu sebaphenduka izigangi bedlala ngabantu. Mina mngani wami engingakusho ukuthi uma ufuna imfundo ihambele, uyofunda ngezinto ezizosiza umphakathi. Hhayi lezi zinto eziqhamuka sezishesha ngoba azizi nobuhle.